Ziingenelelo zokuba amakhwenkwana la aya esikweni loo nto leyo ingenza ukuba xa bengene ngala maxesha lana, ibe ngamaxesha amahle kakhulu wokungena ngoba baza kuba, abazuba semngciphekweni wokuba bafumane izigulo esuthwini xa bengene ngala maxesha akhankanyiweyo.

Ukutya esikulungiselela umngcwabo kwisapho lwethu lasekhaya kukutya okulungileyo, ukutya okusempilweni, ukutya okukhawulezileyo kuba kungakhawuleza kuphekwe kuvuthwe kwamsinyani. Oko kutya ke kubalwa ngokuba i-rice, umngqusho, inyama yenkomo exheliweyo kunye nenyama yegusha exheliweyo.

Andifuni uxoka, xana kuswelekiwe ekhaya ngabantu abakhulu abenza amalungiselelo amaxesha amanintsi. Kodwa ke thina silulutsha amalungiselelo esiwenzayo kukucoca indlu, siyibone ukuba indlu icocekile. Sivase iifestire, iinto zebhedi, ii-curtains, kuklinwe, athi amakhumsha i-spring cleaning. Xana kufika iindwendwe sibenzele into yophunga, sibenzele iti, ikofu, sibenzele namaqebengwana, into esiwa phantsi kwempumlo. Ngamanye amaxesha sinikeze nezaziso. Kodwa ezinye izinto ezinkulu ziye zenziwe ngabantu abakhulu.

Hayi kaloku mtshana, ayondlela lena ucinga uba uzawuzuza iimpahla ezintsha. Ewe umamakho uza kuthengela iimpahla ezintsha, kodwa ke funeka uzazi ukuba uqinisekile ngale ndlela ufuna uyithatha. Ayondlwana iyanetha into yokuya ehlathini, kwaye silusapho zininzi izinto efuneka sizijongile. Izinto ezifana nempahla, izinto ezifana xa ubuya ehlathini, izinto ezifana nesiko, ngoba into ebalulekileyo kuyo yonke le nto lisiko lekhaya ukuba lizabe lenzekile okanye isiko lakwaXhosa lizawube lenzekile, liqatyelisiwe, ngeyona nto ibalulekileyo leyo phambi yonke enye into.

Ukutya kwesintu endikuthandayo ngumngqusho okanye iinkobe, kungoba kuchazwa ngokuba kukutya okunesondlo kakhulu emzimbeni. Kumenza umntu omelele namajoni akhe omzimba abe ngamajoni aqinileyo kakhulu.

Eyona nto ibalulekileyo xa upheka umleqwa kukuba ugalele amanzi netyuwa kuphela, akukho zinongo zininzi ezifunekayo xa upheka umleqwa. Umleqwa unezinongo zawo wona nje ngokokwawo, awudingi ezinye izinongo.

Ukutya kwesintu endikuthandayo ngumcabosi. Ndithanda, ndingumntu owuthandayo umfino, undicingisa ndisakhula. Umakhulu wam, ukhokho wam esaphila wayethanda uwupheka umcabosi. Awupheke kamandi siwutye singabantwana, asiphakele kwisitya esikhulu, siwutye sibaliselane amabali, kuhlekwe kube mnandi. Yinto leyo ngoku enqabileyo. Ndingaye ndithi, yinto ibidibanisa usapho.

Ndingathi ukuba abantu banofundiswa ukuba umntu ngumntu ngabantu kwaye sonke sihambele kweli lizwe, kwaye sonke, wonke umntu uvumelekile ukuhlala apho afuna uhlala khona, ukuhamba apho afuna uhamba khona nokuphila apho umntu afuna uphila khona. Ngoba ilizwe eli lilizwe likaYehova kwaye sidaliwe sonke nguQamata ukuba sibe lapha emhlabeni. Singaphilisi abantu kabuhlungu, singcungcuthekise abantu, yinto engalunganga leyo.

Into eye ithi qatha engqondweni yam kukuba amaXhosa ngabantu bamasiko nezithethe. Ngabantu abazihloniphayo kakhulu amasiko wabo nezithethe zabo, kwaye tu ngakuzo ngokuba yindlela abazihloniphe ngayo.

Ndicinga ukuba abantu abagcina abakhwetha esuthwini, amakhankatha ngokutsho, mayibe ngabantu abanolwazi ngolwaluko lwakwaXhosa ukuba yinto enjani. Yintoni ekufuneka yenziwe, yintoni ekufanele ukuba bazikhusele kuyo abakhwetha kunye nabo ngaphezulu.

Into endinokuyenza xa ndingumzali onomntwana endifuna ukuba alazi ulwimi lakhe lwasekhaya kukuba xa efika endlini, endlini kuthethwe ulwimi lwasekhaya ze akwazi apho ke ngoku ukulufunda ulwimi lakhe.

Ligalelo elikhulu kakhulu, ngoba kaloku ngoku kwixesha lethu siyalifunda kakhulu eli galelo lasentshona lokuba sipheke njani, sifake izinongo ezinintsi ekutyeni kwaye siphake kancinci.